Ukubaleka okanye i-sports kunceda abafundi ukuthi bakwazi ukuba very active esikolweni nasezincwadini zabo. Enye into elandelayo kukuba ukuba umntu ukwi-sports uyakwazi uba akwazi ukucinga kakuhle kwaye akwazi nokufokhasa xa eseklasini, so kubalulekile udlala i-sport.

Oyena mdlali endimthandayo kakhulu ngukapteni wethu uSiya Kolisi kuba ubonisile ukuthi ngokuzimisela uyaba ngulo mntu ofuna uba nguye. Xa uzixelela uba uzawukora oko okanye uzawuphuma nalo i-goal uyaphuma nalo.

Laa nto iyatshekha i-mentality iyabonisa ukuthi xa u-focused uyakwazi uwina, xa u-focused apha ebomini uyakwazi ufikelela kwesi stage okanye kweli nqanaba ufuna ufikelela kulo.

Emva kokuba kufunyanwe inkululeko ngo-ninety-four abantu baseMzantsi Afrika baqinisekisa ukuthi yonke into abashiyekele emva kwayo abasokube baphinde bahlukane nayo. Yingako ke yonke into kuba babezimisela kwaye babeyifikela enqanabeni into yabo xa .

Ndibona zibaluleke, ewe ndizibona zibaluleke kulutsha kuba zizipotsi ebekade kudala zifuna zizo, rugby oma-chess and also ngoku there's ezi zincinci zikhoyo.

Ndingamququzela ngokuthi ndim-aplode xa esenza loo ma-programs mancinci esenza sodwa endlini. And then okwesibini ndimxelele ukuthi angoyiki and ndimfundise neendlela okanye nodilishana novalo lwakhe xa ezothetha.

Ayivumelekanga ukuthi ikhethelwe ukuthi abantu abathile ngabo abafaneleke ukudlala into ethile. Mntu ngamnye ufanele ayokwenza le nto afuna uyenza abe esazi uba imlungele, as long as esazi u-safe kuloo midlalo leyo.

Kufumana i-sports, ukubaleka ube yi-athlete, udlale i-netball okanye ufumane into eza kunceda ukwazi ukuhlala u-focused kwaye ucingisisa ezinye izinto.

Eyona midlalo ndandiyenza kakhulu ndisesesikolweni kwakuba okanye ngoku ndandisakhula kwakuyi-netball kunye nodlala nokuba yi-athlete. I-netball kuba inokuba kunye ne-dancing.

Into endinomxelela yona kukuba ukuba yi-influencer kona komzisela imali xa engenayongo kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuthi ahambe aye esikolweni. Xa esegqibile ufumana isidanga sakhe okanye imbasa adibanise ke ngoku enze nale social media influence.

Ndingenza ukuba ndihambe ndiyothetha ne-mayor okanye ndiyothetha nomphathi weze-ground yangakuthi. Usogqiba ndi-introdyuse, ndibonakalise, ndimane ndim-invayitha kumagemu esiwadlalayo abone uba ndiququzeleke kanjani okanye ndizimisele kanjani ngayo yonke le nto endifuna .

Ezi bhola zikhoyo kunye nezitim zikhoyo okanye le midlalo ikhoyo kunye nezitim zikhoyo yiyo eyenza ukuthi kube khona umanyano olungaka eluntwini. Kuba kuba khona le date kuye kuyodityanwa ngayo kulapho abantu bababona khona ukuthi babanye bangabantu abanye ii-enemies.

Owona mdlalo esabethwa kuwo kakhulu ngowe-netball sidlala nesinye isikolo endayibona phaya bona babedlalela ngasepalini. Ngoku thina sizama uvimba iipali ukuba bangakwazi ukora kodwa babe babemaneyija. Kwakudingeka nje i-strategy nendlela yoba singama kanjani .

Ukuze ulutsha lukwazi ukwamkela okanye imvelaphi yalo kukuba bakwazi udlala bebonke kwaye bakwazi uncedana, omnye xa engakwazi ufumana loo mdlalo uthile udlalwayo ancede omnye osecaleni kwakhe.

I-rugby, i-tennis kunye ne-golf kunye ne-cricket zezona zibalulekileyo because zezona zizobaluleka kwelo xesha lizayo. Amadoda kufuneka akwazi udlala nge-strategy, hayi le yoba beleqa ibhola estediyam.

Ukuze amantombazana okanye abantu basetyhini abakwazi udlala ibhola baphumelele kukuba ba-akhomodeyithwe okanye baphathwe noba bangaphathwa njengamadoda it's okay. Amantombazana okanye abantu basetyhini bahleli bekwazi umelana nayiphi na imeko abajongene.

Eyona nto ibalulekileyo kukuba amantombazana okanye abantu basetyhini badlale i-tennis badlale ne-rugby and bangabe becingelwa kuba bomelele ke bona.

Ukubona izakhono zabantwana ubona umntu ngento azimisela ngayo xa eyenza. Even kwi-sport umntu xa ezijule kakhulu kwinto ethile uye umbone ukuthi yeyona nto azimisele ngayo le and yeyona nto azixele uba yinto azoyiphuhlisa okanye yinto azoyenza yenzeke ngokwenyani.

Ndandizithandela uBooth because eyona nto awayeyenza kakhulu kukuba ayiyeke ibhola abonakalise ukuthi akafuni ukuthi abonise abantu adlala nabo ii-competitors zakhe ukuthi akafuni laa bhola ingene phaya epalini but ngendlela , uyibonakalisa ngendlela .